Ngizizwa, ngizizwa ngikwatile ngezizathu zokuthi uhulumeni wethu unayo yonke imali yokwenza izinto ezingasile, kodwa onayo imali yokulungisa le migodi esemgwaqeni. Ngezizathu zokuthi, le migodi lena ihamba ilimaza izimoto. Futhi okwesibili, le migodi lena, ikhanda izingozi ngoba uma imoto igijima ingena kuyo lo mgodi, le moto iyaginqika bese ilimaza abaphakathi bese ilimaza nabaseduze kwayo, ngaleso sikhathi leyo. Manje ukungakhandiwa kwale migodi lena, kulimaza abantu futhi abantu kuyabulala futhi kulimaza nezimoto, ufake abantu ezindlekweni ezingenasidingo ngoba utholukuthi ubehamba angene kuyo lo mgodi lona, bese imoto isilimele. Sekumele akhiphe manje emalini yakhe ayowulungisa imoto ebe, ebe, ibe le nto ibingagwemeka ngokuthi uhulumeni alungise imigwaqo.

Ukucwaswa kumuntu osekhulile ezithuthwini zomphakathi kuyinto embi, ngoba ngake ngahlala ngabona abafana abancane bengafuni ukuhlonipha umntu omdala. Umuntu omdala impela, bancamule ukuba ame kunokuthi basukume kuhlale umuntu omdala. Lokho kwakhombisa ukuthi abantu abasababoni abantu abadala, futhi inhlonipho iyona engasekho. Umuntu omdala umyeka kanjani impela asukume, impela azazafike la afika khona, ungazange nje uze umsize ngoba impela usemdala, namadolo akhe impela asuke esekhathele. Kumele umzwele bese umupha lolo sizo olukhona. Kodwa-ke ke labayana abamphanga impela usizo umuntu omdala waze wafika la ayakhona. Manje, lokho kungiphatha kabi ngezizathu zokuthi abantu abasababoni abantu abadala, futhi abasahloniphani, futhi abasathandani. Abantu abasafunani ngempela kuleli izwe lethu.

Lolu hambo olunjengalolu, ludinga ukuthi ukwazi ukuthenga umqamelo, noma uphathe owakho umqamelo. Uhambe usudlulile endlini encane, noma ethoyilethi noma endlini yangasese. Bese ukwazi ukuzithengela ukudla, ezazi ukuthi ebusuku uzovuka ekugcineni usulubambile, bese ufuna ukudla. Manje, ukuvuka, ukuthenga kwakho ukudla kuyaqiniseka ukuthi awulibambi kulolu hambo lonke. Ukuphatha kwakho umqamelo kuyaqiniseka ukuthi uhlala kahle, futhi ulala kahle.

Uma sengibhekane nalesi simwana esinjengalesi imithwalo yami ngingayigcina ikumina, futhi owami umthwalo, ngingabatshela uma bewuthatha ngithi ngezizathu zokuthi, nakuqala kwisikhungo sezindiza engafika kuso, umthwalo wami wafike waba neyinkinga eyikanje, neyikanje, neyikanje. Ngingavele ngibacele ukuthi owami ngathi bangasheshe bawundlise, ngisheshe ngiwubone ufika ungilinda la kumele noma ungena la kumele ungene khona, kuze singezu ukubhekana nalezinkinga esibhekene nazo kwasekuqaleni.

Uma amabhasi asendaweni yangakithi angathembeka afike ngesikhathi njalo. Lokhu kungayishintsha impilo yami, ngezizathu zokuthi uma ngazuthi mhlawumpe le ifika ngo-seven ibhasi, mina ngizovuka ngo ngo-six-i, ngigeze, ngidle. Ngiyazi ukuthi ngoba ngabo past six or past six-i, noma ngabo seven, forty, five ngiyaphuma, ngiya khona esitobhini, futhi ibhasi lizofika ngo seven. Lokho ngandisela isikhathi sokuthi kunezinto ekumele ngizenze ngoba ngiyazi ukuthi uma ibhasi lifika ngo seven mina ngizokwazi ukwenza izinto eziningi. Uma ngifika edolobheni, ngingaqala la engifisa ukuqala khona, ngingakayi emsebenzini, ngenze izinto engifisa ukuzenza.

Okufika emqondweni njengoba ngisondela kule migwaqo, ukuba le migwaqo lena iyabiza kakhulu. Futhi uma ubuhamba isikhathi eside, uma ukade ushayela amahora amaningi, ngoba ukushayela kwakho amahora amaningi bayabona ukuthi nalento oyidonsayo, noma le loyinqola lo lo osuke uyidonsa ngeloli yakho inezinto ezibizayo, futhi nabo ukundlula kwakho khona kuleyo mgwaqo bazokufuna imali, bazokuqedela yona le mali le ebikhona noma obuyihlelele ukuthi uzohamba ngayo. Khona kuzogcine usuthatha, kuzogcina sekukufaka ezindlekweni ezingenasidingo.

Ngizizwa ngijabule, ngingenankinga kakhulu nalokho. Nge ngoba, uma usuka usukhokhela ukupaka imoto yakho khona kwinxanxatha yezitolo, leyo mali leyo osuke uyikhokha wena ngaleso sikhathi iyahamba, isize abanye abasebenzi. Futhi ukuba khona kwemali kwinxanxatheka yezitolo kusho ukuthi kuzoqoshwa abantu, loyo muntu loyo ozobe esekhokhelwa ngale mali abayithatha kuwena. Lokho kusiza omunye umuntu abeke naye isinkwa etafuleni lakubo, ukuze abantu nabo bangalambi.